Ndingaziva ndisengxakini xa ndingazifumana kwimeko apho ibhasi engalenzanga ixesha ngoba ndihamba ndithenge itikiti kwasekuqaleni elizawukwazi ukundiqhuba inyanga yonke. Xa ibhasi engakwazanga ukulenza ixesha indenza nam ndingakwazi ukulenza ixesha emsebenzini, ndingene engxakini. Okanye ndinyanzeleke yoba ndikhuphe epokothweni imali yoba ndikhwele enye indlela yokufika emsebenzini efana namatekisi okanye ndiqashe iUber or indlela ezawukwazi ukundifikisa emsebenzini ngokukhawulezileyo. So, ingaba yingxaki ke leyo and andiziva rayithi ngaloo meko.

Nenze impazamo kakhulu ngoba nali itikiti lam, liyabonisa okokuba kwekumele ndiphuma eKapa ndiyongena eLondon ndikhwela inqwelomoya eya eLondon. Ndicela niyilungise ke le nto ngokukhawuleza ndingekashiywa inqwelomoya ngoba ukushiyeka kwam kwinqwelomoya kuzoba yingxaki kum ngoba ndiya kwi-business trip. Number two, okwesibini, izabana kuzomela nindibhatale ke ngokuphindaphindiweyo ngoba ingxaki yeyenu and impazamo yeyenu. And andinawukwazi okokuba ndiyimisishe le trip. Ndicela nibone uba niyilungisa njani futhi ngokukhawuleza ndizokwazi ukuhamba xa ixesha lokuhamba lifikile.

Okokuqala, sinayo indawo ekubizwa ebizwa nge-Cradle of Humankind apho ubonakaliswa khona ukuba umntu omnyama ivelaphi imvelaphi yakhe ukuze bafikelele kwindawo abakuyo. Yiyo indawo eyokuqala endingabahambisa bayekuyo. Okwesibini, enye indawo endingabayisa kuyo yiUnion Buildings apho bazawubona khona indawo apho kuhlalwa khona ngokwaseburhulumenteni nabasepolitiki xa besenza izigqibo ngendlela nangekamva labantu baseMzantsi Afrika. Kukhona nePretoria Zoo apho ndingabasa khona bakwazi ukuyobona iindidi ngeendidi zezilwanyana esinazo apha eMzantsi Afrika.

Iyho, yingxaki ela xesha likaxakeka ngoba oonoteksi indlela abaqhuba ngayo abasicingeli, siphuma endlini ngexesha sifuna ukufika emisebenzini ngexesha, baske bona bafike bangenelele phambi kwethu ngaphandle kosicela. Futhi ufumanise uba banintsi bangena phambi kwakho, bafuna ukufika kuqala noba bephume leyithi bona esitishini abasuka kuso. Le nto yenza kube khona i-road range apho kuliwa khona phakathi kwabaqhubi beembono ezincinci noonoteksi because of indlela abaqhuba ngayo. Abase oonoteksi, bacinguba indlela yeyabo futhi abasirispekhthi thian bantu beemoto ezincinci eyenza ukuba kubekho iingxaki ezindleleni.

Ndingena emotweni yomqhubi yeUber njengekhastoma. Into ebalulekileyo kum kukuba andithathe andise apho andisa khona ngokukhuselekileyo. Ndinganyamezela ke imeko yokunuka kwemoto yakhe ngoba okusalayo yimoto yakhe, mna ndihleli ngelo xesha ndiya apho ndiya khona andizuhlala ixesha elide. So ndinganyanzelisela into yobana ndenza into yokuzivala ukuba ndingarhaxwa kukunuka ndide ndifike apho ndiya khona.

Ndingakhathazeka kakhulu uba ndingazifumana ndikhwele ibhasi engayiyo okanye engadluliyo kule ndawo endiya kuyo. Okokuqala, ndingaya kudrayiva webhasi ndimxelele ngemeko yam ndimbuze ukuba yintoni endingayenza ukuba ndikwazi ukufikelela kwindawo endiya kuyo. Mhlawumbi angandinika i-advice yoba ndigxidike ndikhwele ibhasi iphi ukuze indise kwindawo ekufaneleke ndiye kuyo. Kodwa ke, ingandityela ixesha loo nto futhi indikhathaze and futhi ingenza imini yam iphele imoshakala okanye ingahambi ngolu hlobo bendiplane uba iyawuhamba ngalo.

Okokuqala, ndingavula i-distance phakathi kwam neetrakhi ukwenza sure uba ndiseyifu kuyo yonke into engenzeka because ukubalekisa kwayo kutsho ukuthi indifaka ebungozini. Okwesibini, ndingayiripota kwi-Road Traffic Management Cooperation ukwenzela into yobana bayijonge bayimonitharishe for ixesha elizayo.